Xifunengeto xa ndzindzakhombo wa movha wa nkarhi wo koma xitirha hi.

Ndzi nga titwa ndzi vaviseke ngopfu emoyeni hikuva ndzi vona n'wana wa mina a lo tshama a nga ri ku endleni nchumu ekaya kambe ti kona tin'wana tindlela leti ndzi nga ti ringaka handle ko hela matimba. Yo sungula i ku ringeta ku n'wi aply-ela ti bazari ta mfumo ku a hakeleriwa hi xikolo hi mfumo a za a ya heta xikolo.

Vavuyeriwa vo tala mhaka leyi yi nge va khumbi kahle hikuva ku na van'wana lava lavaka ku yi tirhisa va hi ku aka miminti kumbe tiyindlu letikulu hi kan'we mara kambe ku ya hi mina ni vona ingaku hi yona ndlela ya kahle yo va va nyika n'hweti na n'hweti hikuva vo tala a va ta tikuma va ri va nga va nga pfumali swodya, va nga pfumali swo hlamba hiswona naswona va nga ti kumi va pfumala na mali hikuva vo tala lava se va yi kumeke mali a va yi koti a va kotanga ku yi tirhisa leswinene.

Mbuyelo wo kuma mali eka tiseli tiselulafoni hileswaku.

Mimpfuno ya mali ya tiselulafoni foyini hileswaku.

Mimpfuno ya mali ya tiselulafoyini.

Magoza lama u faneleke ku mateka hileswaku u ti.

Swi na nkoka ngopfu ku ti hlayisela mali ya wena u endlela nkarhi wo wo tika hikuva eka mi.

Loko u veka mali eka akhawunti leyi nga na ntswalo lowukulu u ti kuma u ti akele vumundzuku bya wena.

Hi hikuya hi mina ni nga rhanga ni va vutisa na leswaku.

Xifunengelo xa xilahlo xi katsa mali leyi humaka leyi faneleke ku fambisa ntirho tlhelo xa xilahlo hikuva loko u nga ri na xona emikarhini yo tala u tikuma u siye maxaka ma nga ri na na yin'wani ndlela yo ku veka ma maxaka ma boheka no hlenga timali ku va kota ku ku veka hi mhaka yo pfumala xifunengeto xa xi xa xilahlo.

Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena i xikolo xa xikweleti loko na loko

Ndzi nga vula leswaku hi loko n'winyi wa movha a nga endli a nga endli vukorhokeri hi movha wa yena, swin'wana ni nga vula xona hileswaku ku na lava chayelaka timovha ta vona vanwini kumbe va dzahe swidzidziharisi.

Loyi a nga xaxa a nga xaxametiwaka tanihi muvuyeriwa eka pholisi ku nga va n'wana, kumbe munhu loyi twanaka na yena, munghana kumbe mutswari naswona swi na nkoka ngopfu ku langa ku hlawula hi vutlhari hikuva ku wu laveka boheka ku languta munhu loyi a nga ta salaka a hlayisa lava u vasiyileyo.

Xivutiso lexi ndzi nga vula ku xa ni tikelanyana kambe mimpfuno kumbe mpfuno lowu u nga ta va pfuna va n'wana hi endlelo leri hileswaku vaakatiko va nga vula loko ku ri ku munhu loyi a siyiweke na minyikelo a nge swi koti ku hlayisa na lava n'wana ende hi nseketelano wa vaakatiko munhu yaloye a nga ti kuma swilo hinkwaswo swi sele na yena.

Loko u nga hakeli xikweleti xa wena u ta ta.

Ku xaviselana ka Forex swi fambisana no ti vula ntshaho hikuva lexi vanhu lava va va nga ka Forex va swi endlaka hileswaku va xaviselana mali ya matiko hi ku hambanahambana vanhu lava va tiva na ku mali yi kula loko swi te njhani kumbe yi chika loko swi te njhani, hi byona byi vutivi bya mina hi mhaka ya Forex.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva leswi swi ta hla swi ta vula leswaku mali leyi swi endleka hi lo yiviwa handle ka vutivi bya mina naswona eka nkarhi wolowo loko na ha yimele yona ndzi ta va ndzi ndzi tshembele eka yona.

Ndzi nga leyi ndzi nga kotaka ku yi xava i ni nga vulaku i old i Old Mutual. Vanhu vo tala lava nga eka yona a va ha tsakeli matirhelo ma yona ku na mikarhi leyi ringe loko va humeriwe humeleriwe hi khombo loko va fona va nga kumeka ku pfuniwa hi xihatla leswi vulaka ku yi lava munhu loyi a nga ta yi pfuxa a yi tekela na le nhlokweni yi ta kota ku ringana na ti na ti ndzindzakhombo ta vutomi to fana na vo clientele kumbe ndzi nga vula na.

Ntswalo lowu nga cincenki u tshama.

Ndlela leyi toloveleke hileswaku loko u ri n'winyi wa xikweleti ku.

Xo sungula ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku i fanele a ya cheka.

Munhu loyi u fanele a.

Loko wo lomba mali eka machonisa a swi bohi ku u za wu yimisiwa masiku mo tala u nga se yi kuma kambe ku na makhombo mo tala ngopfu hikuva machonisa u ku nyika siku leri a lavaka mali ya yena yi vuya naswona loko u tsandzeka ku yi vuyisa hi nkarhi wolowo ya engeteriwa mali yaleyo i tshama yi kha yi engeteriwa leswi endlaka munhu a tikuma a ri exikweleteni n'hweti na n'hweti.

Ku va xikolo xi nga ha teki mali exandleni hileswaku hi va hi ringeta ku hungusa i swiphiqo swo fana na ku hlangana na swiphiqo swo fana na ku yiveriwa ka mali. Xin'wana i ku hunguta i ku hungutela munhu loyi a tirhaka hi mali ntirho hikuva swi boha na yena a yi teka a yi yisa kun'wana laha a nga a nga hlanganaka na swiphiqo swo tekeriwa yona. Ndlela leyi a nga yi mi nga yi tirhisaka hileswaku mi fanele mi tirhisa app leyi nga leyi fambiselanaka na bangi ra n'wina leswi mi nga ta kota ku rhumela mali mi ri ekaya hi selufoni.

Ndzi ehleketa leswaku u nga tikuma u ri ka xiphiqo xo u u tsutsumisiwa hi lava va landzelelaka swikoloto kumbe khadi ra wena ri tikuma ri ri pfariwile. Swin'wana ndzi nga swi vulaka hileswaku u ku na na mali leyi u nga ta boheka ku yi u yi u yi hakela yi ri ehenhla yi engetekile ende naswona swi swi vavisa leswi hi swi hi swi vitanaka credit score ya wena.

ndzindzakhombo wu pfuna ngopfu emindyangwini hikuva eka nkarhi wo tala loko u hlangane na nghozi hi wona wu hakelelaka movha ya wena leyi onhakeke ku u kuma yin'wana kumbe va yi pfuxa naswona loko u tikuma u ri epatwini movha yi nga ri ku tirheni swona va swi kota ku ta ku landza vona hi movha ya vona.

Swi swi nyangatsa loko swi fika eka ku vanhu va tekeriwa timali to tala kambe i swilo swa kahle hikuva eka nkarhi yo tala loko moya wa munhu wu hume emirini maxaka hi mona ma salaka ma hlupheka hi ku pfumala mali yo xava mabokisi, yo hakelela goji, yo xava swakudya swa lava va nga ta va va tile va ta veka mufi. Se ku va na ndzindzakhombo swa pfuna hikuva swi endla hinkwaswo swilo sweswo no kuma no tisa na timovha leti nga ta rhwala lava nga ta veka mufi, ku ku tisa coffin-i, ku xava goji no tisa swo dya leswi leswi oloviselaka maxaka.

E-e ndzindzakhombo wa xilahlo a wu hakeli mali ntsena. Ndzindzakhombo wa xilahlo wu humesa mali wu humesa na tithekisi leti nga ta rhwala lava teke va ta veka mufi, wu humesa na bokisi ra mufi, wu hakelela na goji leri mufi a nga ta vekiwa eka rona. Xin'wana ri swi endlaka hileswaku ri ri tisa na swo dya ri tlhela ri seketela na van'wana eka maxaka loko swo endleka va rhangi va hundza emisaveni va hundza emisaveni yena a nga se hundza.

Loko muhakeri wa yona a lovile ku fanele ku va na un'we loyi a nga ta yi pfuxeleta ivi a hakela mali leyi loyi a loveke a yi hakela ku yi kota ku ya emahlweni.

Munhu loyi u fanele a endla a a ya kombela ku a hakela mali hi katsongokatsongo naswona a swi tekela enhlokweni leswaku u fanele a mali yin'wana na yin'wana leyi a yi kumaka a yi tsutsumisa a ya hakela lexi nga n'wi pfunaka i ku pfula bindzunyana ritsongo leri nga ta n'wi nghenisela mali kumbe ku tekateka swintirhwantirhwana leswi nga ta n'wi nyika mali.

eka khadi ra debit u kota ku veka mali ya wena nkarhi un'wana na un'wana kumbe u kuma na muholo eka rona naswona u kota no yi tirhisa nkarhi un'wana na un'wana. Se khadi ra xikweleti u fanele u ri hakelela n'hweti na n'hweti naswona loko se u nga ri hakelanga ku na switandzhaku hikuva u tikuma eka mikarhi yo tala u u u ngeteleriwe mali leyi u yi hakelaka kumbe u langutane na mfumo ya hi swona ndzi nga vulaka swona.

Switokofela switokofela hi loko ku ri na nhlayo wa vanhu vambirhi kumbe vunharhu kumbe khume lava nga na lava nga ta twana ku veka mali hi n'hweti yin'wana na yin'wana yo yo ta yo karhi. Mali leyi va yi veka ku fikelela mpimo wo karhi naswona loko va yi kuma eka mikarhi yo tala va yi kuma se yi tele naswona ti tele tindlela ta switokofela van'wana vo vo nyikana mali hi ku cincana n'hweti leyi va nyika loyi leyi taka ku nyikiwa wun'wana tani na tani.

Swi va pfuna hikuva loko va hakela makhadi ma vona ma ma xikweleti hi nkarhi va kota no teka xikweleti lexi va pfunaka hi leswi va swi lavaka eka vumundzuku bya vona. Ku nga va ku ri xikweleti xa movha, ku nga va ku ri xikweleti xa yindlu kambe swa va pfuna ngopfu eka leswi eka leswi va nga ta swi lava swa nkoka ku va ya emahlweni hi vutomi.

Ina i ya kahle kambe i ya kahle loko ku ri ku wena na muhlekisani wa wena mi catile hikuva loko mi catile xa wena i xa muhlekisani wa wena xa muhlekisani wa wena i xa wena. Se loko mi nga catanga swa swa swa karhatanyana hikuva ku va ku ri na wun'we loyi swi nga endlekaka a lava mali liya loko se va mi hambana kumbe ku va na wun'we loyi a nga ta yi dya hi ndlela leyi nga faneleke.

Loko u tikuma u ri eka xiphiqo xiphiqo xo xa xa nghozi, ku hava loyi a nga ta ku landza a ta ku tekela movha ya wena naswona loko movha wa wena wu vavisekile swinene ku hava ku u ta kuma yin'wana movha.

Ndza pfumela hikuva vanhu vo tala va va huma eka mindyangu leyi leyi nga riki ya le henhla leyi pfumalaka mali, leswi endlaka leswaku lava lava ti kumaka va ri hava emali leyi va nga koti ku ya emahlweni hi swa tidyondzo. Loko tiyunivhesiti a ti nga hakeleriwi a ti ngheniwa mahala a swi ta pfuna vo tala ngopfu lava navelaka ku ya emahlweni hi swa tidyondzo ta vona, kambe ku na leswi hi swivitanaka ti-NSFAS tibasari ta va pfuna lava havaka mali ku ya eswikolweni mahala.

Mali leyi loko u yi veka wa pfumeleriwa ku veka mali leyi wena u titwaka ku yi veka hi n'hweti yaleyo, naswona u yi veka ku fika mpimo wo karhi. Mali leyi loko u yi veka hi hi sunguti wa swi kota ku ya hi teka hi n'hweti ya dzivamisoko kumbe mawuwani ku ya hi wena ku u lava ku yi veka ku fika mpimo wo wo fika kwihi.

Ku ya hi mina ndzi vona swi ri kahle hikuva swi endla leswaku u kota no xava swilo swin'wana kumbe ku hakelela swilo swin'wana leswi u bohekakavku swi hakela. Loko u xava movha hi xikweleti u kota no saleriwa hi mali yo xava swo dya, swo hlamba, ku hakelela tiakhawunti no kota ku tihlayisa.

Vanhu a va ha boheki ku ya emabangi va ya va ya koka mali leyi va yi holeke mali, ya vona va kota ku yi tirhisa nkarhi wun'wana na wun'wana lowu vona va lavaka hi wona hikuva yi ta va yi ri e ekusuhi na vona naswona va kota ku yi tirhisa hi selulafoni ya vona. Va nga swi kota ku rhumela munhu loyi a nga va ka a ri edorobeni eka nkarhi wolowo kumbe va yi tirhisa loko va va ta va va lava ku yi tirhisa.

Va endlela leswaku va nga ti kumi va kha va salasalana na munhu endzhaku, va languta lexi munhu a nga va ka a ri na xona loko u basile va swi vona ku xi kona lexi u nga u nga va ka u ri na xona va nga xi tekaka loko u tsandzeke ku hakela. Naswona munhu loyi loko va nga se za va n'wi nyika mali va rhanga va languta no u tirha kwihi i yini lexi xi n'wi ngheniselaka mali naswona u ta swi kota na ku hakela mali leyi.

Ndza pfumela mfumo wu fanele ku pfunetana vanhu lavakulu ku hakela ti-medical aid, ku nga va ku ri ku tsema malinyana eka ka mali leyi va yi kumaka va va hakelela hi yona, ivi va nyikiwa makhadi lava va nga ta ma tirhisa loko va hlangane na xiphiqo xo vabya kumbe va nga titwi kahle.

Ku ya hi mina ndzi vona swi ri swa kahle hikuva swi olovile swinene ku kuma ku xava airtime hi for yini naswona a swi bohi ku ndzi suka ndzi ya edorobeni kumbe eka xitolo ku ya xava airtime. Xin'wana ndzi nga xi vulaka hileswaku loko u xava airtime hi akhawunti kumbe foni ya wena a wu yi xavi hi mali leyi nga ehenhla a va charge a va charge mali yo tlula loko u xava airtime yi nga ya five rand u xava ya five rand swi helela kwalano loko vo koka mali yo ngo koka ti-cents nyana a va koki mali yo tala.

Loko ntirho wu va wu herile u kota ku ya u ya koka mali leyi naswona u pfuna yi ku pfuna ngopfu eka swo tala hikuva yi ta yi tele nyana hi nkarhi wun'we. Eka mikarhini yo tala u pfa u kuma yin'wana katsongokatsongo hi n'hweti leyi nga ta ku endla na wena u kota ku tihlayisa nyana eka xinkarhana xexo.

Ina ndzi vona ku ri ndlela ya kahle hikuva eka nkarhi wo tala munhu swa n'wi olovela ku teka mali eka machonisa, naswona u ya a kha a rila na mihloti ku kuma mali leyi, kambe loko se a ri na yona swa n'wi tikela ku yi humesa mali leyi u yi ehleketaka leswaku munhu luya a nga teka mali eka yena a nga kahle emiehleketweni kumbe a lava ku n'wi tlharihela hi swona swi endlaka va machonisa va kariha swinene.

U tikuma u nga ri na ntshikelelo wo hakela mali yeleyo hi nkanu, naswona u tikuma u kota no endla swilo swa wena hi nkarhi lowu u lavaka hi wona.

USDD code, loko u langutisa eka timhaka ta banga, i code leyi ku pfumelelaka ku kota ku teka mali ebangi. Code leyi u nga yi kuma eka maxaka kumbe munghana ivi a ku nyika na pin ya kona leswaku u ya ebanga, banga yo karhi u ya humesa mali leyi.